Hhayi abalandeli bami nabadlali bami beqembu ngiyakutshela bayithupha zogwayini zibanje. Bayakwazi ukuthi baseke abadlali beqembu lami, bayakwazi ukuthi balandele wonke amasiko ebhola ukuthi babaphe amandla okuthi badlale ngokuy'khandla, abadlali bebhola, badlale ngokujabula nangokuthakasa bayithakasela le nto abayenzayo. Futhi bahlezi bafuna ukuphumelela, ngoba abalandeli bahlezi bakhona njalo ukuzobababukela. Njalo ukuzobapha ingqungquzelo yokuthi dlalani ngokuy'khandla ziphatheni yokuyigqaja sikhona sizoniseka, sikhona sizojabula nani, sikhona sizonibukela ngaso sonke isikhathi.

Kuzomele abazali nabafundi bambonise umfana ukuthi imfundo iza kuqala. Yebo, useqopheni eliphezulu, kodwa kumele abeke izincwadi zakhe phambili. Kumele ahlele isikhathi sokubhala umsebenzi wesikolo, umsebenzi wasekhaya, nomsebenzi wesikolo. Kuzomele azi ukuthi ngaphambi kokuthi aye ukuyodlala ibhola, kumele acale abheke izincwadi zakhe kuqala. Kumele enze konke okusemandleni ukuthi umsebenzi wesikolo uwenze ngokwanele futhi uwuqedile. Lokho futhi angakwenza ngokuthi mhlawumpe avuke ekuseni kakhulu. Isikhathi sisekhona aqedelele umsebenzi wesikole noma ngaphambi kukyolala ebusuku enze umsebenzi wesikolo. Ahlezi anesikhathi somsebenzi wesikolo.

Ngingenza abafundi ukuthi babone ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi nabo babekhona emdlalweni lo ozobe ukhona, nabo babambe ingxenye. Ngenze izinto ey'ningi abangazenza ukuthi abanye bazobe mhlampe badansa umdlalo ungakacali, abanye bazobe balungisela indawo le kuzobe kudlalelwa kuyo, abanye bazobe babukela, abanye bazobe bakhangisa ngalo mdlalo ozobe ukhona. Abanye futhi bazobe mhlampe bacula ngalo mdlalo ozobe ukhona. Ngingenza ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthi abe nengxenye futhi ingxenye azoyijabulela. Ngibheke ukuthi umntwana ngamunye unokhono lwiphu ukuthi akwazi ukuthi abe yingxenye yalo mdlalo, ukuthi naye futhi ajabule ukuthi abe khona njengoba umdlalo wenzeka esikoleni sakhe.

Umdlalo wamakhadi obekade ngiwuthanda ngisakhula ubukade ubizwa i-top ten. Namanje futhi sisawudlala ekhaya. Kumele uwenze amakhadi wakho ukuthi abe ngu-ten. Uhlanganise mhlampe u-five no-five-i, okanye uhlanganise u-seven no-three, kodwa iy'namba zakho kumele zenze u-ten. Ndingawudlala nibaningi, ningawudlala futhi nibawu-two. Ngiwuthanda lo mdlalo ngoba uyakwazi ukuthi uphumelele ngokuthathela lo odlala naye amakhadi, uma wena mhlampe unenamba uno-three, yena ano-seven uyakwazi ukumthathela lo seven. Ngiwuthanda kakhulu lo mdlalo ngoba uyahlekisa, futhi uyajabulisana, futhi ukhona nokuthi ukwazi ukuthi nihlekane ukuthi owu sengikuthathele amakhadi amakhadi wakho aphelile, mina awami asesemaningi. Bese naye ajikijikiseka akuthathele amakhadi wakho. So umnandi kakhulu lo mdlalo futhi nikwazi ukuwudlala isikhathi eside awusheshi uphele.